Ngikhetha ukwabelana ngenjabulo yokuwina nalo lonke iqembu, kungakuhle futhi uma ngingathatha imadlanyana enginayo ngibathengele noma uswidi ukuze ngibagcugcuzele ukuthi baqhubeke bawine eminye imidlalo.

Kungaba khona umuntu omdala phecelezi u-coach-i ongakwazi ukuthi abheke konke okwenzekayo. Umuntu omdala ongeke aze abandlulule izingane ngobulili, ngeminyaka nakukunye futhi, lokho kungasiza ukuthi zonke izingane ziphatheke kahle ngokulingana.

Uma ngabe kuzodlalwa ibhola endaweni yokuhlala yangakithi, wonke umuntu uyaphuma, wonke umuntu ahlale ndawonye, wonke umuntu abe moya munye, sonke sijabule futhi kube mnandi. Loku kugcina umphakathi obumbene futhi unothando.

Ngizizwa ngikhuthazeka kakhulu ngoba lokhu kuyabonisa ukuthi amaphupho ayafezeka futhi abantu abaningi esesibabona baphumelele manje baqala phansi. Loku kuyamakha umuntu, kumenza ukuthi akwazi ukubona omunye umuntu futhi.

Kungenza ngizizwe kahle kakhulu ngoba ngiyazi ukuthi kuyingxenye yokuthi ngiwubani futhi ngidabuka kuphi. Ave kumnandi ukuzazi ukuthi hikhaya lakho leli futhi nali iqembu ohlala kulo.

Ngoba abantu banezipho ezingafani, kungaba nemidlalo ehlukahlukile eyenzelwe abantwana abahlukahlukile. Uma kukhona izingane eziphiwe ukudlala ngezinyawo zazo, zigxile kulokho, izingane ezihlakaniphe kakhulu ezikwazi ukusebenzisa umqondo kakhulu zibe nokwabo abakwenzayo. Izingane eziphiwe ukusebenza ngezandla zibe nokwabo abakwenzayo ukuze kungagcine kunenkinga yokuthi zonke izingane zenza into eyodwa futhi abangaphumeleli kulowo mdlalo loyo bazizwe bengafanelekile noma bengafanelwe ukuba lapho.

Iy'ngane zingagcine sezixabana nangaphandle kwesikole, zigcine zicwasana futhi kuba nezimpi. Loku kungagwenywa ngokuthi imidlalo yonke kube yiloku okubizwa ngama-friendly game, kungabi ukuthi imincintiswana engabaxabanisa okwangempela, kube yimidlalo yobumnandi futhi nokwakhana.

Ngokuthi kube nemidlalo ehlukahlukile eyenzelwe izingane ezihlukahlukile. Izingane zonke zingadlaliswa umdlalo owodwa ngoba loku kungaphula indlela izingane ezizibona ngayo uma zingaphumeleli kulowo mdlalo. Izingane eziphiwe ukusebenza ngezandla zigxile kakhulu emidlalweni yezandla, izingane eziphiwe ukugijima zigxile kakhulu ezintweni ezihlangene nokugijima. Loku kubanga ukuthi izingane zonke zizizwe zibalulekile futhi nazo zikuthokozele ukuyodlala.

Ingane ehlala kakhulu isebenzisa ucingo, ayizivocavoci futhi loku kungayikubangela ukugula. Engasiza into ebazalini ukuthi isikhathi ingane esiphiwa yona efonini sibe sincane kunalesi ephiwa yona ukuthi iyodlala ngaphandle ngoba ingane ingagcina isikhubazekile ngokomqondo futhi igcine isibuka izinto ekungafanelanga ukuthi izibuke lapho ocingweni.

I-trend-i engiyibonile yokuzivocavoca kwakungeyokugijima. Ekucaleni ngangimangala kakhulu ngithi cha, ngempela la bantu bangaze bagijime bangayi ndawo, bangazukuthi bayaphi kodwa isikhathi mesihamba ngagcine ngibona ukuthi cha, loku kuyasiza kakhulu ngoba umuntu ugcine eyivocavoca futhi inhliziyo yakhe iba sezingeni elikahle futhi nomzimba wakhe uba sezingeni elilungile. Loku kuvumela umuntu ukuthi akwazi ukuhamba ibanga elide ngaphandle kokukhathala futhi azizwe naye esemandleni.

Into yokuqala esingayenza ukuthi sibheke kuthi obani abanye abazizwa ngale ndlela u-Zea azizwa ngayo ngoba abanye abantu bamane baqhubeke ngento noma bengayithandi ngoba bancena ukukuphoxa abanye abantu. Ngingabuza loyo mbuzo loyo ukuthi niyavuma na ukuthi siqhubeke ngalo mdlalo? Uma bebaningana abantu abathi cha, sizowushintsha lona mdlalo sidlale umdlalo ozojabulisa wonke umuntu, bengeke kube khona abantu abazizwa ngendlela thizeni.

Ngangijabula kakhulu ngoba ngangazi ukuthi kukhona ongikyenzayo ngaphandle kwesikole, ngaphandle kwezincwadi. Kwakubakhona into engigqugquzelayo ukuthi ngihambe ngiye esikoleni ngoba ngiyazi ukuthi uma kuphuma isikole ngiyoyenza engikujabulelayo. Kwakuba mnandi kakhulu ukuhlangana nezinye izingane zakwezinye izikole ngoba ngangenza abangani futhi umqondo wami uvuleke ngokuhlangana nabantu ababuya emakhaya ahlukile, banezinkolo ezihlukile futhi baphila izimpilo ezihlukile kuna le engiyiphilayo.

Ngingajabula kakhulu kodwa ngingakhumbula ukuthi ayikho into elula okwangempela emhlabeni ngoba kuyofanele ukuthi ngiloku ngifunda ngize ngibe uchwepheshe kulento engiyenzayo kodwa ngingajabula kakhulu ngoba kuyobe kuyinto engiyithandayo.